Mananeo a baimana le bomme ba nang le bana a mmuso ho na mona South Africa a mangata haholo. A tshireletsa, le ho support-a bomme ba immeng le bao ba neng ba nang le bana. A mang a ona ke Mom Connect. E nngwe ke Mediclinic Baby. E nngwe ke Gems Maternity Programme, the Baby Boks Programme and psychosocial support le di-training midwifes. Ona ke ao a mananeo hee ao a teng mona South Africa moo o ka ha o le moimana wa tla wa sebetsana le ona.

Ho bohlokwa haholo hore di-clinic tse tsamayang tsa mmuso di finyelle mo batho ba senang bokgoni ba hore ba ye di-clinic-ng kapa mekhukhung le dibakeng tse tse hole le dipetlele le di-clinic, jwalo jwalo. Hobane di kgona hore di thuse batho ba sa kgoneng, ba senang dikoloi or hona ho ba le tjhelete ya ho nka tekesi hore ba ye ditoropong. Di etsetsa le hore ho be bobebe le ha batho ba kulang haholo hore ha ba sa kgone ho tsamaya ba tle ba thole thuso enana, e tswang mmusong. Mme ke bona e le mehopolo o motle hore di ne di tswele pele haholo ho ya moo leng hore batho ha ba na bokgoni ba ho ikisa ditoropong ho ya di-clinic-ing teng.